Hobane mokwetlisi o na le tsebo ka seo a se etsang. O kwetlisitse ba bang le yena o la etsa le pele bana bana ba e etsa. Jwale o na le dintlha tse felletseng ka bohlokwa ba ho ikwetlisa.

Dipapadi tseo batho ba sa di keneleng ho bontsha feela hore ha ba bone botle le bohlokwa ba sona, mme ke hore ba re ba bontshe bohlokwa ba tsona feela hore mme ba tla kgona ho di kenela.

Kotsi ya ho tsamaya o bapala tseleng e kgolo haholo. Hobane ha o a sheba tsela. Ha o a sheba moo tsamayang teng. O ka kgotjwa, wa wa. O ka thulwa le ke koloi wa tswa kotsi ha o sa sheba moo tsamayang. O tlameha ho sheba moo o tsamayang, mme game ya phone o e bapala o dutse fatshe.

Peo ya ka e ne e hlile e fokolang pele ke ba sebapadi. Mme ke ile ka qala ke thuswa ke setsibi sa ka, hore ke be le phepo e ntle le tshebedisano mmoho le motswadi ha ke fihla hae. Hore ke nne ke tswellise phepo ena e ntle .

Moithuti e mong le mong o tlameha ho ikwetlisa sekolong seo a kenang le sona bakeng sa hore ho na le nako eo re tlo tlameha re compete jwalo ka dikolo. Jwale e mong ha a ikwetlisa le sekolo se seng o tlo iphumana a se a tseba makunutu a sekolo se seng. Mme a hlole sekolo seo a neng ikwetlisa le sona.

Ke tseba motho a ileng a nka mmino le dibuka mme a di fetola tjhelete. A sebetsa ka thata. Mme dibuka tseo a di rekisa. Mmino wa hae o a rekisa hona jwale. Hona jwale ha re bua o phela ka mmino wa hae, le dibuka tseo a di ngotseng.

Ke rata ho mamela mmino haholo hobane mmino ke ntho e thobang maikutlo, ebile ke ratela mmino hore ha o fetohe. Hosane pina ena e dula e le jwalo. Le hosane o tlo e thola e ntse e le jwalo.

Bana ba hloka tshehetso le roux ya batho ba motseng hore ba kgone ho bona hore seo ba se etsang ha se lefela. Mme batho ba motse ba tlameha ho ba tshehetsa ka nako tsohle haholo ha ba ya dibakeng tse itseng hore ba kgone hore ba bone hore ha ba bang, ebile seo ba se etsang se molemo.

Ho sesa. Ho sesa, o hloka metsi hore o sese. O ka se sese ntle le metsi. Ho bapala kolofo. Ho bapala golf o hloka bojwang le sekoti seo. Mme o ke ke wa kgona ho bapala ha dintho tseo di le siko.

Papadi ya madice ke papadi e sebedisang kelello le boko haholo, mme e ka thusa batho ba bangata jwalo ka tjhese ho bona hore na e tswellisa pele jwang hobane yona e batla motho ya bohlale ehlile. Ya kelello e tjhatsi.

Taba ya pele, ke ho ba tsebisa bohlokwa ba ho iketlisa hore mahloko a mangata a baleha mmeleng ha motho a ikwetlisa, mme o bontsha bohlokwa ba hore eh ba ikwetlisa. Mme batswadi ba tlameha ho ema ka maoto mme ho etsa boiketliso e be ntho e kang papadi. Hore ngwana a se bone hore o a ikwetlisa, mme a nahane hore o a bapala athe o a ikwetlisa.

Hangata ha dibapadi tseo re di ratang, di tswa team-ing eo re ratang re iphumana re se re sena thahasello ya ho shebella kapa ho latela papadi eo jwalo ka pele. Ke nahana ke hoba dibapadi tsa nako eo, re ne re hlile re di rate ebile re di utlwisisa. Tsa hona jwale, ha re di tsebe ebile ha re di utlwisise ke ka hoo re se nang thahasello.

Ha re le batho jwalo ka dibapadi, ha re ke re tshwane. Mme re hloka ho amohela bohlokwa ba ho ba mefutafuta e fapaneng ya batho. Mme re hloka ho amohelana ka mefutafuta ya rona e fapaneng.

Motho le motho o na le kgetho ya ho tshehetsa papadi e nngwe le e nngwe eo a e ratang. Mme ke kgetho ya hao hore o kgethe. Dipapadi di ngata le mefuta e mengata, mme ho tswa ho wena hore na o ikgethela efeng eo o tla e sala morao, mme o e support-e.

Lefatshe la dipapadi le ntse le matsohong a bontate. Mme kgethollo ya bong e ntse e le ngata haholo dipapading. Mme re hloka ho lemoha taba eo. Mme re hloka le ho e lokisa.

Ha dibapadi, di ka bapala naha ya tsona ka lerato, la tlohela ho sheba boemo ba tjhelete le ho tuma. Tsohle di ka ba tswela pele ditlhodisanong tsa bolo, haholo sehlopheng sa rona sa naha.

Hona jwale bophelo ba rona kaofela bo marangrang, mesebetsi e marangrang, tsohle di marangrang. Mme kenya di-video tsa hao tse ithabisang marangrang, mme o tlo bone hore o ka kgona ho etsa tjhelete o ntso o ituletse hae fela ka ho etsa ntho eo e o thabisang.

Ke thabile haholo ho le tsebisa hore re fumane tjhelete ya mmuso hore re ithuse dipapading. Re tlo kgona ho fumana uniform e tshwanang. Re kgone ho fumana dijo. Re kgone ho tsamaya. Re kgone ho tjhakela dipoleke tse ding ka dipapadi.